Diphetogo tse di ileng di a diragala ka ngwaga wa twenty-ten fa Aforika Borwa e ne e tshwere metshameko ya sejana sa lefatshe. Ke ditsela tse di neng di a agiwa, di a bankangwa, go ne go a tsenngwa mabone a di tsela di-apolo lights. Go ne gwa oketswa mafelo a e leng goreng baeng ba gorogela mo go ona jaaka bed and breakfast tse e leng B and B, bo di-hotel-e le tse dingwe. Go ne gwa okediwa mabenkele, jalo le jalo.

Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go ka nna monate fela gape go le mosola ka gore go itlosa bodutu, go aga botsala le go tlhoma mogopolo. Le fa go ntse jalo, go tshwanetse gwa laolwa go se fetoge tiriso botlhoko.

Metshameko e thusa bašwa ka go ba ruta tirisanommogo, boikokobetso le go tsaya ditshwetso ka potlako. Fa ba palelwa ba ithuta go emelela le go seke ba le go tokafatsa bokgoni jwa bone, seo se ba aga mo botshelong le mo boitsholong.

Go palelwa ke karolo ya botlhokwa mo thulaganyong ya go ithuta ka gore go ruta motho go ipaakanya botoka le go . Bathapi ba metshameko le bagakolodi ba ka thusa ka go fana ka tshweetso, ya maikutlo le ditsela tsa go tokafatsa mo nakong e e latelang.

Tsaya karolo mo metshamekong go thusa go tokafatsa boitekanelo jwa mmele ka go oketsa motsamao le tlhaloganyo, ka go fokotsa kgatelelo go oketsa boikanyego le go rotloetsa maitlamo a a siameng.

Motshameko wa kwa ntle o ke sa bolong go batla go o leka, ke wa go tsena mo metshamekong ya go kitlana ka mmele jaaka rugby ke batla go o leka ka gonne ke le mo lenaneong la go gatela pele, go itlosa bodutu le go itshokela dikgwetlho.

Tiragatso ya setlhopha ke yone e supang gore setlhopha se tla fenya kgotsa se tla fenngwa ka gonne e ikaegile ka tirisanommogo, puisano e e siameng le tshegetso ya mongwe le mongwe. Seo se dira gore tiragatso e nne bonolo, selo se se dirang gore tiragatso e nne bonolo ke go ikanyega le go tlotlana mo setlhopheng..

Metshameko e e thusang batho go itekanela mo mmeleng ke go taboga, go kgweetsa koloi ya maoto a mabedi, bicycle, le go tshameka kgwele ya dinao. Seo se dira gore batho ba itekanele mo mmeleng le mo tlhaloganyong. Fa motho yo itekanetseng mo tlhaloganyong a itumelela motshameko o a o ratang o nna le maatla gape o itumelela thata motshameko o a o ratang.